Yebo, kona ngizobe ngidiniwe kodwa ngizofike ngikhulume kahle kubo ukuthi ngithenge i-router kodwa ayisebenzi, ngiyi-check-ile ngayifaka yangasebenza. Bengisacela ukuthi bangishintshisele banginikeze enye. Uma ngabe-ke, bangafuni ukungishintshela, ngizobavulela icala lokuthi abafuni ukungishintshela futhi le nto le engiyithengile, le router engiyithengile akusi isikhathi eside ngiyithengile, ngiyithenge nje izolo sengizoyibuyisela namhlanje akukapheli amalanga awu-seven ngiyithengile. Angeke ngilwe nabo, ngizokhuluma kahle nabo njengomuntu nami ngoba nami, nabo mhlampe bebangazi ukuthi ayisebenzi.

Izinkundla zomculo zinquma ngokuthi , ubani kahle hle ocula kahle. Umculo uyahlukana, kunomculo waMaskandi, kunomculo nje lo wamaKwaito. Ngicabanga ukuthi ziya ngokuthi y'thanda bani, ngubani ovotelwa kakhulu. Ubone bonke abantu baya kulo muntu ovotelwayo ukuthi lona ingoma yakhe siyayithanda ucula kahle. Bonke nje abantu nje ngicabanga ukuthi bayakhetha kubo bonke la bantu abaculayo.

I-akhawunti yami ayisebenzi and inkinga engibhekene nayo ukuthi sengiyikhokhele futhi ayidlali, sekuyisikhathi eside ngibathe ngiyayidlalisa ayidlali and angazi ukuthi bazongisiza kanjani. Ngiyazama ukuxhumana nabaphethe ama-akhawunti lawa engiwasebenzisayo usizo angilitholi kalula. Ngazama ngazama ukuthi ngixhumane nabo, okay, bangithembisa ukuthi bazongisiza kungekudala. Okubuhlungu ukuthi isikhokhelwe and angeke ngisakwazi ukuthi ngiyivale, kumele ukuthi ngilinde usizo lwabo baze bafike bangisize.

Uma ngidinga ukuthenga idatha ngike ngichofe, efonini iy'namba, ngichofe nalabo star abalapha efonini bese ngiyo-chooser laphayana kule y'namba khona la kubhalwa khona amagama ukuthi idatha lana ulithenga kanjani. Liyahlukana-ke idatha mawulithenga, kukhona idatha lemali engaka, kuya ngemali. Khona idatha lemali encane, khona idatha lemali enkulu. Kwesinye isikhathi nginokulithenga ey'toro. Ey'toro nakhona ufike usho ukuthi uthenga idatha lemalini, ufuna elemalini idatha. Kwesinye isikhathi nginokulithenga ngebhange-ke mangabe ngingenayo ngingenayo imali.